Motswalle, ntho nka o bolella yona ke hore, wena le mora ka moo. Ho tlamehile le dule fela ntse le ikwetlisa. O mo, o mo thuse hore a ikwetlise. Hore ha a se a kenetse eSports, a be a se na mathata a makalo. Ha le qeta jwalo, o tlamehile o mo fumanele sehlopha se a ka bapalang le sona, jwalo jwalo.

Dintho tseo le ka di etsa hore le fumane tjhelete, sehlopheng sa papadi. Ke hore, le ka rekisa. Ho rekisa ho bohlokwa haholo. Ebile ho wa thusa hore le kgone ho fumana tjhelete, hore le kgone ho itshehetsa jwalo ka sehlopha.

Papadi ena ya rugby ngwanaka, ha se papadi fela. Empa ke papadi e kgonang hore kopantsha kaofela re le Afrika Borwa. Hore o motsho, o mosweu, o le India, o le China. Empa ke papadi e kgonang hore, e re kopantshe kaofela re etse motho o le mong. Ke ka moo ke e ratang hakana ngwanaka.

Motswalle, wa tseba ha se le hore ke senya tjhelete ka hore ke patalle gym. Gym e thusa haholo motswalle. Batho ba bangata ba nahana hore gym e thusa feela ka mmele. Empa le ka dikelello, le ka maikutlo, le hape e thusa hore o kgone ho inahane hantle ha o ntso ikwetlisa. E thusa hore mmele wa hao o be motle, mme o, o kgotsofale. E thusa hore o be motho ya atlehileng bophelong. Ke ka hoo nna ke sa boneng ka hore ha ke patala gym ke senya tjhelete. Ha se tshenyo ya tjhelete. Mme le hona moo gym-ing moo o etsa metswalle.

Motjha, ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo. Ho ikwetlisa ho thusa mmele wa hao, hore o lwantshana le dintho tse ngata haholo. Ha o ikwetlisa, o etsa hore o se ka tsofale ka pele. Ikwetliseng hleng batjha ba heso.

Makeisheneng a rona ha hona moo re ka ikwetlisetsang teng. Empa dintho di teng tse re ka di etsang hore re kgone ho ba le tsona, dintho tsa hore re ikwetlise. Re ka ngolla mmuso, hore mmuso o re thuse. Empa, hobane re a tseba mmuso wa rona o jwang. Re ka nna rona rele baahi ba motse, ra kopantsha tjhelete, e tlale. Re iketsetse rona, poleke ya hore re ikwetlise.

Batho ba bangata ha ba kgone ho etsa tjhelete ka ntho tse, tse entsweng ka matsoho. Ke hobane, ha ba di rekise hantle. O tlamehile o buelle ntho ya hao haholo. O tlamehile o bolelle motse wa ohle hore o rekisa eng, o entse jwang, le hape e sebediswa jwang. Eseng hore o e o e rekise feela, o sa bue letho.

Ha World Cup, e ka kgutla hape Afrika Borwa. Ha hona letho, le ke ka se fetolang. Hobane World Cup e fitileng enele ena e monate, e hlatswisang qati. Tjhe, ha eyo letho ka e etsang hape, e ka reng ke ka e fetola.

Ngwanaka, ho bohlokwa haholo hore o ikwetlise. Ha o ikwetlisa le bona ba bang. O kgona ho etsa metswalle jwalo, ke yona ntho e tlo re thusa hore o etse metswalle. Le hape ke hore, e thusa mmele wa hao haholo feela. E etsa hore o se ka nona haholo. E o thusa le ka hore o se ka kula haholo. Ho bohlokwa haholo hore o ikwetlise jwalo ka motjha.

Ntho eo re ka etsa hore makeisheneng mona ho be le di-club, tse bana ba yang ho lo ithuta dintho tse ntjha kapa ho ikwetlisa. Ke hore feela re kope thuso ya mmuso. Mmuso o re ahele di-club, o re fe batho ba tlo rutang bana. Le hape ba tlo rutang le rona hore re ikwetlise jwang, le hore re itlhokomele jwang.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo hore ha ke a kgona ho qeta. Hobane ke ile ka kgathala tseleng. Ke ile ka e ikutlwa jwalo ka motho ya hlotsweng, ekare ke hlolehile. Atjhe tjhe, empa nako e tlang hape, ha ke tlo fella fela tseleng, ke tlo qeta.